Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, ngombana ukudlalwa kwemidlalo yendabuko ingasiza abantu bona bangalibali imvelaphi kanye nendabuko yabo.

Imidlalo isiza khulu ekwakheni ubungani, ngombana lokha abantu nabadlalako bafumana indlela yokukhulumisana neyokwakha ubungani. Lokha abantu nabadlalako bafumana indlela yokwazi ukukhuluma nabantu, ubungani bubusiza khulu ukwakha ubungani ngombana

Imidlalo iyisiza khulu imizimba yabantu, imizimba iyaqina begodu iyaluleka, abantu bayavikeleka ezifeni begodu baba nemzimba ephelile. Imidlalo yenza abantu bona imizimbabo ihlale iqaqulwekile begodu neengazi zikhambe kuhle emzimbeni.

Ngingatjho ngithi isoziswa ngabomu, ngombana zinengi iindlela ekungenziwa ngazo bona amatatawu kanye nezinye iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko, zingatlhayeli nofana zibekhona emphakathini.

Iye kubangelwa kutlhayela ngelwazi, ngombana keminye imiphakathi abantu abalandeleli begodu abafunisisi ngokwazi ngendabuko, begodi abawalandeleli amasiko. Lokho kwenza bona bangabi nelwazi elidephileko begodu bangazi nokobana kukhona imidlalo okuthiwa ngeyendabuko.

Umraro lo ungararulula ngokobana urhulumende aqatjhe iinthuthi ezizokuthatha abantu bendaweni leyo, zibase lapho kudlalwa khona umdlalo, zibathathe bezibabuyisele lokha nakuphela imidlalo.

Liqiniso lelo, ngombana kanengi ilwitjha elingabhemi iindakamizwa ulifumana bona lidlala zemidlalo. Ngakho-ke akusi kanengi bona ungafumana umuntu odlala zemidlalo abhema iindakamizwa kodwana laba abangabhemi.

Awa abantu bangekhethu abadala abanawo amatatawu alungileko, ngombana amatatawu wangekhethu la anotjani begodu kunameva ahlabako. Okhunye okwenza bona angalungi kukobana asilaphazekileko.

Awa abantwana abakavalelwa ngaphandle, nangembala kufanele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani.

Iye ukhona onjingileko weSewula Afrika.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ithuthukisa khulu amarhwebo akhasako eSewula Afrika, ngombana abantu bafumana amathuba wokobana bayokuthenga emarhwebeni asakhesako, begodu amarhwebo lawo afumana imali lokho kwenza bona abosomarhwebo abasakhasako

Iye iminyanya yeentjhabatjhaba iyawavula amathuba womsebenzi, ngombana lokha nakuneminyanya abantu bafuna abantu abazokusebenza bese baqatjha abantu.

Awa akekho umdlalo wendabuko engimaziko.

Iminyanya yendabuko iyabadosa abayeni nofana abakhambi, ngombana iminyanya, iminyanya yeentjhabatjhaba kanengi nofana kakhulukazi enarheni yekhethu eSewula Afrika.

Ilutjha lifunda okunengi khulu emidlalweni wendabuko, kwadana eliwufunda khulu kukobana bangalahli imvelaphi yabo begodi bayazi nendabuko yabo.

Ilanga elilungele ukuba ngelemidlalo eenkolweni lilanga langeLesithathu.

Kusiza inarha ngokobana bahlukanise bona laba abambethe iinkipa ezifanako ngebenarha le yeSewula Afrika, begodi lokho kusiza nabakhambi bona babone abantu benarha le bona ngibaphi begodu bambethe njani.

Imidlalo ethandwa babantu abatjha khulu mdlalo webholo erarhako kanye nebholo lezandla.

Umphakathi ungalisekela ngokobana wenze amatatawu lapha abantu abatjha bazokudlala khona, begodu baqinisekise bona abantu abatjha bayadlala begodi banabo abantu ababahlolako bona badlala kuhle, begodu ngendlela efaneleko. Umphakathi ungaqhuqhuzela abantu abatjha begodu ubatjele ngobuhle bokudlala imidlalo.

Umdlalo ngingatjho ngithi yinto oyidlalako begodu

Iye kuyaliletha ithuthuko eenqhemeni zemidlalo zenarha le.

Umjarho weempera awusarhatjhwa emirhatjhweni yamalimi wesintu, ngombana umdlalo lo akusimdlalo wendabuko begodi abantu abanengi akukavamise bona bawubukele.

Awa, awuninani.

Awa isitjhaba sesibumbene khulu abantu abanzima bayawusekela umakhakhulararhwe, begodu kanye nabantu abamakhuwa nofana abamangisi bayawusekela umdlalo webholo erarhwako. Isitjhaba sele sibumbene khulu kwezemidlalo.

Iinzunzo umuntu angazizuza ngokuba sesiqhemeni semidlalo yesikolo kukobana angafumana imifundaze engamsiza bona aragele phambili ngesikolo nofana iimfundazo rhelebha bona aragele phambili ngomdlalo la awudlalako.

Iye, isiyelelisi

Ibholo erarhwako eenkolweni zangekhethu idlala njengokuba siyibona kibomabonwakude kodwana okuhlukile kukuthi eenkolweni zangekhethu akunanseetjenziswa ezaneleko begodu abanye babafundi abanazo iinyathelo zebholo.

Engikutlhoga khulu nakufanele ngenze umsebenzi wokuzibalisa engiwuthandako ngitlhoga ipende kanye nebhodo lapha ngizokwazi ukugwala khona ngombana ngithanda ukugwala begodu ngaphandle kwepende kanye neempensela nebhordi angekhe ngikwazi ukwenza umsebenzi wokuzibalisa enguwuthandako.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzibalisa ngombana umsebenzi lo enguwenzako umuntu uyakwazi ukugwala ngendlela yena azizwa ngakho nofana agwale isimo azizwa akiso, lokho kusiza bona nanoma umuntu angakwazi ukukhuluma ngesimo aqalene naso kodwana ngokugwala kwakhe ebhordini lokho kungahlathulula okunengi.

Umsebenzi wokuzibalisa engingakhombela umnganami bona awenze kufunda amanoveli ngombana lokha umuntu nakafunda amanoveli ufumana ilwazi elinengi begodu uzifumana sele akwazi ukufunda azi amatjhada begodu akwazi nokuhlukanisa imitjho kanye namagama.

Umuntu owangifundisa umdlalo nofana umuntu owangikhuthaza bona ngithande umdlalo wami wokuzinabisa kubukela ugogo u-doctor Esther Mahlangu ngombana ngomunye wabagwali abakhamba phambili begodu enarheni yakwethu kaNdebele.

Iye, umdlalo uyabafundisa abantu ihlonipho ngombana lokha umuntu nakasemdlalweni ufunda ukuhlonipha iindlela zabantu abadlala ngazo begodu ufunda ukusebenzisana nabantu, lokho-ke kuyatjho bona umdlalo ufundisa ihlonipho.

Iye, ukudlala imidlalo kusiza ukwehlisa umzimba omkhulu ngombana lokha nawudlala umdlalo uyagijima lokho kufana nokuzilolonga lokho kwenza bona umzimba omkhulu wehle.

Mthelela omuhle khulu ngombana lokha imidlalo yeentjhabatjhaba ikhanjelwa ziinarha ezibomakhelwana zivula amathuba womsebenzi ngombana lokha abantu nabezile enarheni lena bathenga amathikithi begodu abantu bafumana imisebenzi emahoteli ngombana vane kunesibalo esiphezulu sabantu abatlhoga ukurhelebha lokha nabasemahoteli begodu nomnotho weSewula Afrika uyakhuphuka.

Iye, umdlalo unomthelela.

Imithetho nekambiso yomudlalo, inani labadlali liyatlhogeka, isikhathi somdlalo, ukuthoma komdlalo, ukwenziwa kwamagondelo, i-offside, abadlali abatjhentjhiweko, isikhathi sokudlala, ikambiso, ukumbatha iyunifomu efanayo ngokombala, ukuthoma ngengoma yesitjhawa kanye nokugidinga igondelo.

Okungithabisako ngomsebenzi wami wokuzibalisa kukobana ngiyakwazi ukugwala nanoma yini engithanda okuyigwala okungithabisa khulu kukuthi ngiyakwazi ukugwala ngendlela engizizwa ngayo

Iminyanya yeentjhabatjhaba isiza zokuvakatjha ngendlela ehle khulu ngombana isiza ukukhuphukisa umnotho wenarha le ngombana lokha nabazokuvakatjha abantu bavakatjhela amalwandle, bavakatjhela amahoteli kanye nezinye iindawo zokuzithabisa.

Ingoma engiyikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni yingoma ekhabe kuthiwa khesibadlalele. Ingoma le ihlathulula bona khesibadlalele sibabonise bona sibobani begodu thina nasidlalako kuthula ummoya khabesiyivuma ngalindlela, khesibadlalele khesibadlalele khesibadlalele kwangethina kwathula mmoya imini yoke kwangethina kwathula mmoya itatawu loke.

Emdlalweni wabantwana ingoma ebayivumako eyenza abantwana bakhuthale khulu nabo basebenzisa yona ingoma le ethi, vuleka mbobo bayithathele esiqhemeni se-Kaizer Chiefs

Awa. akhange khengezwa ngomdlalo wabantwana ekuthiwa mdlalo wobungani.

Iyel, lokho kutjho bona kufuze bajayele amatatawu amakhulu basesebancani.

Iye, nawo mdlalo wokweqa intambo ungafakwa eenkolweni ngombana umdlalo lo uphephile begodu akhange khengizwe bona kunomuntu okhewalimala lokha nakadlala umdlalo le eentradeni. Ngakho-ke lokhu kungakhuthaza abafundi khulu bonyana bazibandakanye kezemidlalo ngombana abanye babafundi abayithandi imidlalo edlalwa eenkolweni kodwana bayayithanda lena edlala eentradeni.

Ngibona bona kungaba ngcono nayingatlolwa phasi ngombana lokha isikhathi nasikhambako iinzukulu neenzukulu ziyatjhugulula nakhona zitjhugulula indlela imidlalo idlalwa ngakhona.

Imidlalo yendabuko yimidlalo ekudluliselelwe eenzukulwaneni neenzukulwaneni.

Imidlalo yendabuko iqakathekile eemphakathini ngombana isiza abantu bona bangalibali amasiko kanye nendabuko yabo.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu midlalo yentambo kanye namaketo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu khulukhulu lokha abantu nabadlala ngokwendabuko nangakamasiko wabo. Ibakhumbuza amasiko wabo. Ngalokho-ke abantu bayahlangana lokha nababelana begodu babonisana ngendlela ekungadlaliwa ngakhona.

Ilutjha lifunda kobana lingalahli indabuko yabo begodu bayilandelele bafunisise ngeendabuko yabo.

Kuqakathekile bona kufundiswe imidlalo yendabuko esikolweni ukwenzela bona abafundi bazikhakhazise ngemvelaphi kanye nendabuko yabo.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokobana imidlalo yendabuko khabe kungasetjenziswa izinto ezifakahlangana itheknoloji khabe kusetjenziswa izinto ebezenzele zona ngezandla ukuze badlale. Imidlalo yanamhlanjesi yenziwe ngetheknoloji begodu abantu abasebenzisi izandla zabo ukwenza imidlalo yanamhlanjesi.

Awa, imidlalo yendabuko angeze yadlalwa emaphaliswaneni ngombana sibabantu asidlali imidlalo efanako begodu asinandabuko efanako.

Ikusiza ngeendlela ezinengi khulu ukwakheka komzimba womuntu ngombana lokha umuntu nakadlalako uyazilolonga lokho kwenza bona umzimba womuntu wakheke ngendlela efaneleko.

Abantu abadala badlala indima ehle khulu ekufundiseni ilutjha emidlalweni nofana imidlalo yendabuko. Ngombana ilutjha lifunda okunengi kibo begodu ilutjha lizokwazi bona kubayini umdlalo lo udlalwa begodu kufike njani bona umdlalo lo kubemdlalo odlalwako.

Umdlalo wendabuko engiwuthandako mdlalo wentambo.